Ee, ho molemo hobane ho lehlohonolo haholo hore batho ba tle ba kgone ho phela ho fihlela ba ba tle ba bone ditloholo tsa bona. Ebile ba bang bana ha ba tsebe le bo nkgono, ba keke ba bona bo nkgono kapa batswadi ba bona. Empa ha o ha o thotse lehlohonolo la hore nkgono wa hao atle a phele ho fihla ho fihlela le wena o kgola. Ke lehlohonolo le leholo ebile hwa thabisa bohle.

Seboko sa ka ke Khoza ebile se tswa ho nkgono wa nkgono wa nkgono. Se tswa dilemong tsa kgale tsa kgale kwana. Ebile se santse se phele hobane nkgono o ile a ba le bana ba bashemane ba ba ngata ba kgonneng hore ba fitisitse sefane sena ditloholong tsa hae.

Tjhe, ha ho sa tshwana le kgale. Batho ka jeno ba ikgethela setso se ba se ratang. Ebile setso se ba bonang okare se a ba tshwanela ba lebala se sa bona. O keke wa tseba hore seo ba se etsa hobaneng, empa ha hwa loka hoo hobane setso sa hao se tswa bokgaleng ba hao le bonyaneng ba hao. Ebile ha ke ka tsela batho ba kgale heno ba ne ba etsa ka teng. Batho ka jeno haba hlomphe setso tsa bona ebile ba le ba lebetse hohle ka di setso sa bona.

Bokgabane ba modiyanyeho bo itshetlehile naheng ya Lesotho. Ebile modiyanyewe o aparwa ke Basotho haholo o aparwa ke banna. Basadi ba na le tsela ya bona ha ho kenya diaparo tsa setso sa Sesotho. Ebilane le ka jeno, setso sena se santse se le teng se seng le se phela. Ebile Basotho ba ba ikgantsha ka setso sa bona, ra ikgantsha ka setso sa rona.

Se sekolo se loketseng nna le bana ba ka ke sa Senyama Primary School, le PJ Semelani Secondary School. Dikolo tsena ba rutisa hantle ebile barutehi ba teng ba hlompha le baithuti ba teng. Se rutana haholo ka hlompho ebilane le moaparo a teng a hlwekile. Ebilane thuto ya ya teng e nepahetse.

Batho ba iphumanang ba shebane le mathata a bohloko maphelong a bona. Ba lahlehelwa ke mesebetsi, ba lahlela le ke malapa a bona. Seo se ba etsa hore ba qetelle ba ba dulang mekhukhung. Mmuso o boetse o na le molato hobane o hloleha le ona, o wa hloleha ho thusa batho o thusa polekeng tse ding. Empa ho tse ding ha ba kgone ho thusa kapa ho leke le ho thusa.

Ka molao wa setso, ho romellwa bo malome kapa bo ntate ba ba teng ba baholo lelapeng. Ho tshwana le ka setso sa ka ho jwalo, ho romellwa bo malome. Bo mme ha ba batle he ha ho tsamaiswa kapa ho buisana tabeng tsa malobola. Bo mme ka bo .